Fa nka nna le tšhono ya go tsamaya ka sekepe sa boswa gongwe ke ne ke tla ya go tsamaya mo lewatleng go bapa le bobopi la New Zealand ka tlhotlhomisa ditlhakatlhake tsa Bokone le tsa Borwa lebaka ke ka ntlha ya hisetori e humileng ya lewatle. Leeto la sekepe la boswa le ka akaretsa go ema kwa boemakepeng jo bo botlhokwa jwa hisetori jaaka Bay of Islands, kgotsa kwa o ka patedisang tlhotlheletso ya Fora mo malatsing a ntlha a bolekanelo jwa naga.

Ikonomi ya Aforika Borwa e solofetse go ungwelwa thata go tswa mo dipalangwang tsa lowatle le dikepe kwa ka kgwebisano e oketsegileng go tlholwa ga ditiro le kgolo ya economy. Bogolo lesego mogare ga ikonomi ya mawatle, lefelo la togamaano le naga mo ditseleng tse dikgolo tsa dikepe le la yone le le le atogileng di baya jaaka motshameka wa botlhokwa mo kgwebisanong ya lefatshe ka bophara la ya lowatle, mengwe ya melemo e botlhokwa ya ikonomi ya Aforika Borwa ke go tlhamiwa ga ditiro.